Okokuqala, kungafuneke ndinxibe ilokhwe okanye isiketi, kodwa ke njengamXhosa ndicinga uba ndinganxiba umbhaco. Uba ndingumakoti ndinganxiba iimpahla zoomakoti, ndiqinisekise into yoba esinqeni ndifaka isikhafu. Isiketi sibe side sifike emaqatheni, ndithwale entloko, ndifihle amagxa, ndinxibe ijezi okanye ndinxibe into enemikhono emide engazuveza iingalo.

Ukhona umohluko phakathi kokutya kwasemngcwabeni nokutya kwasemcimbini. Umzekelo, emcimbini kuye kunyanzeleke into yoba kuxhelwe. Utywala besiXhosa ekuthiwa ngumqombothi funeke ube khona emcimbini, kodwa xa kusenziwa umngcwabo, utywala besiNtu okanye umqombothi awubikho. Xa kusenziwa umcimbi iinto ezinjengeesaladi azinyanzelekanga. Kudla ngoba kukho inyama exheliweyo, mhlawumbi nomngqusho omhlophe, kweminye imizi ke kubekho nerayisi yenziwe. Emngcwabeni ukutya kwakhona kuba zizinewunewu ezifana namasaladi kunye nenyama iba khona, kodwa umqombothi ungabikho.

Imibhaco yakwaNtu okanye yakwaXhosa mihle kakhulu, kodwa kule mihla siphila kuwo bazame ukuthi bazise imibala yemibhaco ibikade ingekho kuqala. Umzekelo, umbhaco kudala wawukade uyikhala ngesilungu abathi kuyo yiorenji, yiyo eyona yayixhaphakile kudala, kodwa ngoku siyabona uba kukho ubumbejembeje bemibala eminintsi eyohlukeneyo. Umzekelo, umbhaco omhlophe wawukade ungekho kudala kodwa ukhona ngoku. Umbhaco obomvu wawukhona kudala, usekhona nangoku. Ukhona nomnye umbhaco onemibala eminintsi, nomnyama ukhona, kanti kudala wawukade ungekho.

Ugalela ikomityi yamanzi embizeni enkulu, ogqiba ugalele ityiwa, itispuni yetyuwa. Ogqiba ugalele umilimili okanye umgubo. Umgubo wakho uyaqinisekisa into yoba mnintsi ukudlula amanzi la uwagaleleyo, ukwenzela into yoba umphokoqo wakho ungabi manzi. Uthathe iforokhwe ube ke ngoku uyavithiza, uyavithiza, uyazamisa, uzamisela into yoba umphokoqo wakho ungadibani. Ogqiba emva koko xa sowuvuthiwe uthoba isitovu, ithatha imizuzu e-about fifteen minutes uba uvuthwe umphokoqo. Wogqiba uwugalele esityeni uwupholise.

Okokuqala, asikho isizathu esinokwenza uba abanye abantwana abadlala esitratweni bahleke omnye kuba esebenzisa isiduko sakulo nina. Yinto ekuhlaleni leyo. Okwesibini, ndingabanqanda ndibaxelele into yoba ayikho into engaqhelekanga kwinto yoba basebenzise isiduko sakulo mamakhe.